Ndingathi ke ungenelo lweevidiyo zemidlalo kukufundisa, kukubonisa uba izinto zenziwa njani. Iphinde futhi kukuhlekisa abantu, kukonwabisa abantu enkundleni zokonwabisa abantu nje bonke. Iphinde ke ezinye iingenelo zale midlalo yevidiyo ifundisa ulutsha izinto ezingezizo. Iphinde kwa ezi, le midlalo yeevidiyo lena kugqwesa izinto ezingakhiyo kunoba kugqwese izinto ezakhayo. Ndingatsho ke ngamangenelo lawo emidlalo yeevidiyo, ziyafundisa ziphinde zimoshe abantwana ulutsha ke lulonke.

Iitumente ezakhe zadlalwa apha eMzantsi Afrika yiFIFA World Cup yango-twenty ten, iphinde neCAF edlalwa yiAfrika yonke, ngamaqela ebhola aseAfrika ebizwa ngoba yiCAF.

Ndithanda iqembu lebhola iKaizer Chiefs kunye neBafana Bafana. Ndicinga la maqembu mabini into anoyenza ukuze aqhube kakuhle ndicinga ngokutshintsha abadlali, ngokuthenga abadlali kwezinye, kwamanye amaqembu, abadlali abona bagqwesileyo nabenza kakuhle. Ndicinga zizinto abanothi bazenze nje ukukhawulelana neqembu, nala maqembu uba akwazi ukwenza kakuhle. Iphinde futhi nokuthatha ookhowutshi abatsha ngalo lonke ixesha ngee-seasons zonke, ndicinga loo nto inganceda kakhulu.

Ndicinga banintsi kakhulu abantu abathi baguqule izinto abazithandayo ziphele zibenzela ingenelo yemali. Aba bantu ke bangabantu azeke besebenze kakhulu ukuba bafikelele kwinqanaba loba ngabantu abaziphrofeshinali kuloo makhono abo. Ingaba kukubaleka, ingaba ngumlingiswa kumabonakude, ingaba yimbaleki, ingaba ngabantu abanintsi nje. Ke aba bantu amagingxigingxi abathi bahlangabezane nawo kukungabhatalwa ngabo bantu bathi babasebenzele okanye ukungabhatalwa ngemali eyaneleyo ukuba bakwazi ukubhatala ii-bills zemihla ngemihla.